Ke akanya gore ga e le tsa puso di tsaya sebaka go goroga mme ga e le tsa poraefete di gore ga ka bonako ka gonne di a patelwa. Tsa puso ba a diega ka gonne ga ba patelwa, ba patelwa ke puso so tsa poraefete go goga mo tšhelete ya gago.

Ka ke le motho ke dumela ke tshepa ditlhare tsa setso gonne ditlhare tsa setso ke di tswa mmung, di epiwa go tlogeng koo. Ga go a mix-iwa sepe le sepe, go a ka nna ke tshepa ditlhare tsa setso go na le ditlhare tsa ko tleliniking.

Mekgwa ya go tlhokomela pholo ya bo mme e ka thusa ka gore ga bo mme ba itse go itlhokomela, ke moo ba tla kgonang gore ba tlhokomele bana ba bone. Ga bana ba tlhokomelesegile malwetsi a le mantsi a ka se tshabele mo go bona gonne ba tlhokometswe.

Se nka se bolelelang puso ke gore puso e thape baoki ba ba lekaneng. Ga e ka thapa baoki ba ba lekaneng ba tla kgona go bereka di-shift-e tsa bone di feleletse. Ga ba ile go nna go bereka di-shift-e tse di-extra ka go thapa baoki ba ba lekaneng ba tla bereka ba itumetse mo mmerekong wa bone ba kgothalele le go thusa balwetsi.

Kwa bookelong kapa tleliniki ya poraefete ga o tlhoke go ema three months pele o ka bona specialist. Se se go tshwenyang o kgona go biletswa specialist sengwe le sengwe se o se tlhokang ka gonne o a patela. Ke wena o o patelang, ga go tshwane le ko public-king ko o tlamehileng o eme four months gore o kgone o tsenya appointment ya specialist.

Tshwanetse e be ba nwa dipilisi ka bobedi ba bona. Tshwanetse e be go na le nnete mo gare ga bona, go na le tshepano, tshwanetse CD four count ya bone e be e le balanced e se ko tlase.

Ko ditleliniking tsa puso ba kgona go go fa dipilisi tsa high blood o sa tshwara ke high blood. Ee, mme go kgone go itshireletsa fa ke gore o ye ko tleliniking e nngwe ba go tlhole gape gore o mak-e sure gore ke nnete o tshwere ke high blood. Ba kgona go go nwesa dipilisi tse di-wrong ko tleliniking ya puso.

Kalafi e fitlhelwa bonolo kwa ditoropong gonne ditoropo di gaufi le sengwe le sengwe. Tleiniki di gaufi, dipetlele di gaufi ke ka moo kalafi ya teng e kgona go fitlhelesega bonolo ga go tshwane le kwa metseselegae. Gore o tswe kwa motseselegae o ye tleliniking o tshwanetse o tsamaye sebaka thata.

Ka nako ya COVID-19 go ne go le bokete thata gonne ke ne ke sa bereke, ke fokoditswe kwa mmerekong wa ka. Go phela go ne go le thata, ke ne ke rekisa ko toropong ke rekisa magwinya, ke ka mokgwa o be ke iphedisa ka gona le bana ba me.

Go fokotsa dintsho tsa bo mme ka nako ya pelegi ke go tseiwa tsia ga bo mme ga ba le mo di-pain-ing. Ko ditleliniking tsa puso ga ba re tseye tsia ga o bolelela mooki gore o a pain-elwa ga a go tseye tsia o a go go bolelela gore, ke mmereko waka o ke a itse go etsagalang. Ga baoki ba ka re tsaya tsia dintsho di ka fokotsega go le thata.

Barutwana ba ka, se nka le bolelelang sone ke gore dijo tsa mo sekolong di apeiwa ka lerato. Di dula di le bollo, di dula di le fresh-e. Ga o ja dijo kwa sekolong o a go dula o le healthy, di phepa ka nako tsotlhe.

Batho ba dira melemo e e seng yone gonne batho ba a lekeletsa. Batho ba leka bophelo ka mefuta e le mentsi tota, ga ba kgathale le gore ba tsenya maphelo a rona mo kotsing ke ka moo batho ba lekeletsang sengwe le sengwe se ba kgonang go se lekeletsa.

Go tlhola batho ba ba leng HIV positive gore CD four count ya bone e siame, go fa batho ba ba phelang ka TB go ba rotloetsa go tsaya melemo ya bona.

Go ja maungo, go ja merogo, go nwa metsi a le mantsi go dira gore motho a seke a tsofala ka pele. Go sa itsenye stress-e gape go a thusa gore motho a seka a tsofala ka pele. Go nna, go sa nne mo khomphutareng le mo founung, go bereka mo ntlung go thusa gore motho a nne le go tsamaya go le gontsi, goo go thusa ka go motho a seka a tsofala.

Melemo e e kwa tlhwatlhwa ya godimo ke melemo e rekiwang ko di poraefeteng kapa e e rekiwang ko di-pharmacy-ing. Ga o sena tšhelete ya go reka melemo, e ya kwa tleliniking ya puso, ba ya go go neela melemo e o e tlhokang.

Ke kile ka bona motho yo o nang le bogole ba mo folosa mo taxi-ng gonne gotwe o mathata o a sokodisa, ebile ya ntshwara botlhoko thata mme go se na sepe se nka se dirang ka nako ele.

Melemo e mengwe e e ka tswang tsietsa ke dithibelapelegi gonne o kgona go ima o ntse o nwa dithibelapelegi tse o di tsayang ko tleliniking ya puso. Go reela ga di tshepagale gonne o kgona go ima di le yalo.

Ga ke fetsa go lemoga gore malome wa ka o ne a tsiediwa, ke tla mo biletsa ko thoko ke mo tlhalosetse gore go diragetse eng. Ke mofe le maele gore go tlogeng fa, o a go dira eng, ke tsamaye le ena ke mo bontshe kwa a tshwanetseng go kry-a thuso teng.

HIV ga o e tlhokometse e ya go go tlhokomela le yone. Ga o itshwere pila le yone e ya go itshwara pila mo mmeleng wa gago. Ga go tlhokege gore o tshege motho wa go phela ka HIV gonne ke bolwetsi jo bo tshwanang le bongwe le bongwe ebile bo betere mo malwetsing a mang a a tshwanang le di-high blood le di cancer.

Ditirelo tsa poraefete di neela ka ditirelo tsa maemo a a kwa godimo gonne di a patelwa, ga gona gore o ka patela batho batho e be ba sa go tseye tsia. Tsa puso ga ba patelwe, ba bereka di-hour-ra tse di telele. Tsa poraefete ke tsone tse di tswang ko godimo ka tiro di a tshepisa, o a kgotsofala le ga o ile ko tsone tsa poraefete.

Ee, ke a dumela jaaka motho o montsho go na le malwetse a a tlhokang fela di-doctor tsa batho ba bantsho. Go na le malwetsi a a ka se alafiweng ko dipetleleng le ko ditleliniking jaaka bone bolwetsi ba gore ga o tlhokafaletswe ke monna o tshwanetse o nwe dipitsa. Ee, ke nnete se se tshwana ka nang le seo, o tshwanetse go nna le dipitsa, ga o sa dire yalo molekane o o latelang o o tla mo kry-a o tlo tlhokofalela le ena.

Batho ba ba tshelang ka bogole ba itlhagisa malatsi a gore le bone ba na le bokgoni jaaka motho o na le bokgoni o o feletseng. Ga gona sepe se ba kgone go se dira jaaka batho ba ba feleletse ba kgona go se dira. Ga ba ka fiwa ditšhono tsa mmereko o gore ba kgone go itshupentsha le bone ba kgone go iponatsa gore ba na le bokgoni.

Dikotsi tsa tsela di tshwanetse gore di tseiwe tsia, go romelwe baoki ba di poraefete, di-ambulance tsa di-private ka gore tsone di berekela mo nakong. Ga di bitswa di tlhagelela go sale yanong, ga go tshwane le tsa puso tse di tsayang sebaka. Motho a ka ba felela mo tseleng ka ntlha ya gore o sa ntse a emetse ambulance. So ga go ka romelwa di-ambulance tsa poraefete go tla save-iwa maphelo a mantsi a batho.